Vha ṱoḓa basa yawe iwe mu vha ṱoḓa basa ya muthu honoyo, na hune a dzula hone kana luṅwalo lwa musanda.

Uri tshiṅwe tshifhinga nivha ni khou ḓi vhudzisa uri niḓo kona u badela naa, na nga uri vha nyaga u badeliwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe wo vhea mutengo une muthu a tea u badela.

Ndi nga ṱuṱuwedza muthu uri a songo ita tshikolodo kha khadi ine avha oi vulisa ya tshikolodo, ndi khwiṋe muthu a dzhie zwine a khou dzhia a dovhe hafhu a badele kana uto renga. Ngauri hezwi u satsha badela vha a foinela, vha tshi khou lifhisa zwikolodo zwe wa ita murahu kana vha u bena lwa miṅwaha usi tsha kona u dzhia khadi na shophoni na ḽithihi.

U vhambedza na dza dziṅwe mashoponi, ngauri kha maṅwe mashopo vha nyaga na musi u nadzi khophi dza bannga ine wa shumisa u dzhenisela khayo akhaunthu ya tshelede, dziṅwe avha nyagi tshithu vha ṱoḓa basa yau vha tsheka uri muthu uya khwaḽifaya na u wana eyi khadi.

Ndo to iteliwa nga muṅwe wa vhashumi vha hanefho, tshumelo yahone yovha i yavhuḓi ngauri vha ya kona u ambedzana na muthu vha muṱalutshedza uri zwi tshimbilisa hani.

Ndi vhona unga akhaunthu yau saver masheleni ndi yone ya khwiṋe, ngauri muthu ṅwaha u tshi fhela uvha o kona u vhona uri o ḓi saivela vhugai, nahone uya kona u shumisa tshelede yawe mafheloni a ṅwaha a sina uyo u koloda kha vhaṅwe vhathu kana vho matshonise.

Akhaunthu yau dibositha tshelede ndi akhaunthu ine muthu ua ṱuwa ana tshelede a swika a ḓi dibosithela ya vhulungea haningei banngani, husina uri u ḓoi bvisa tshiṅwe tshifhinga muthu uya amba uri u kho ṱoḓa uri i valeliwe ai wane nga maḓuvha heya kana heya.

Eya zwi ita uri tshelede i vhulungee kana i aluwe musi i hanefho banngani ngadzi interest, ndi zwavhuḓi u dzudzanyelwa akhaunthu ya dibosithi musi muthu atshe muṱuku. Uri musi muthu a tshi vho ḓo aluwa vhavhe vha tshi vho kona u muṱhogomela nga masheleni awe vhevha muvhetshela one, kana u muisa zwikoloni nga tshelede yevha muvhetshela yone.

Thusa vhathu vhanzhi ngauri ivha i khovha seivela masheleni avho, ṅwedzi muṅwe na muṅwe ya dovha hafhu yavha inga ngadzi interest ngauri vha vha vha khou fhulufhedzea kha u saver masheleni avho.

Muthu anga shumisa akhaunthu yawe yau dibositha masheleni, lwa tshifhinga tshilapfhu vhukuma zwi sina ndavha uri ndi miṅwaha mingana, fhedzi vha yau kalela uri akhaunthu heyo iḓo ekisipaya lini uri muthu a dovhe hafhu ayo vulisa iṅwe nga vhuswa.

Bannga nayo iya vhuyelwa musi vhathu vha tshi khou dibositha tshelede khayo, ngauri iya kokodza maṅwe a masheleni uya ngaha hune muthu a khou dzhenisa ngaho.

Ee, muthu anga kona u vhulunga tshelede yawe ya goloi, kana ya uya tshikoloni nga ngomu ha akhaunthu ngauri zwi muthusa uri heiḽa tshelede asa i shumise, ngauri bannga ivha yo muvhulungela yone for tshifhinga tshilapfhu u swikisela honoyo ṅwaha hune a ḓovha a tshi kho ṱoḓa u shumisa ya kona u muṋekedza masheleni awe.

Ndi nga ḓi imisela u valela tshelede yanga, kha dibosithi akhaunthu yo dzudzanywaho uri iḓo vala u swika nga miṅwaha miṱanu or miṋa.

Ndi vhona unga muthu ane anga vhuyelwa vhukuma ngau vula dibosithi, ndi muthu wa banngani kana na nṋe muṋe wenda vulisa roṱhe ria vhuyelwa.

Mu khombo ndi ya musi no vhea tshelede yoṱhe kha dibosithi, havha na zwithu zwa shishi zwine na kho tea u zwiita zwi ende heiḽa tshelede ivha i setsha tendelwa uri ibve musi tshifhinga tshena tshikhala iṅwi tshi sathu swika, kana tshena kalelwa nga bannga.

Eya na vhaswa vho tea u dzhenelela kha u dibositha dzi tshelede, ngauri ndi vhone vhathu vhane vha shumisa tshelede nga mannḓa u fhira vhathu vhahulwane.

Muthu o tea uvha na bannga yau saver masheleni, uitela uri ṅwaha u tshi fhela avhe ana zwiṱukuṱuku zwe a vhea khadini mara fhedzi muthu ua tea uvha na tshelede ine avha nayo nga ngomu nnḓuni, u itela ḓuvha ḽa khombo ngauri heiḽa ine avha oi dibosithi a ngasi i bvise.

Ndi vhona unga i thusa uri vhathu vha lange masheleni avho. Ngauri i vha i tshi kho vha ṋea na uri vha dovhe vha vheye masheleni avho kha yeyo mobile mani vha sa i shumisi tshifhinga tshoṱhe.

Yo vha i tshi ḓo thusa vhukuma kha miṱa nga uri ndi yone i ro vhulungelaho vhathu. Ya dovha hafhu ya tikedza muṱa nga u vha engedzedza masheleni. A zwine vhavha vha kho ṱoḓa u shumisa yo vha i tshi ḓo vha yo tika miṱa vhukuma.

Ndi ngauri vhathu vha vha vha tshi ri musi u tshi vulisa akhaunthu ya bannga. I thoma ya kokodza masheleni fhedzi zwino ndi a tenda uri veḽe i a kokodza masheleni. Na nga uri tshiṅwe tshifhinga i vha i tshi khou dzhia na dzi tshadzhisi nga nṱhani ha uri banngani yaṋu vha hu sina tshithu.

Vha dovha hafhu vha ni engedzela tshelede yaṋu ya ḽounu nga nṱha. U ri ni kolode tshelede yo no vha nnzhi nga u vhona u fhulufhedzea haṋu.

Ndi bannga ine ya u thusa u saver masheleni. Na u leludzeya na u u leludzela zwithu musi u tshi ṱoḓa ḽounu nga ngomu banngani.

Ndi u ṱoḓa basa ya muthu na luṅwalo lune muthu a bva hone. U sumbedzisa uri hoyu muthu na ngoho ndi wa fhano ane a kho ḓo vulisa dzi account.

Ndi pfha zwe zwa khwine nga maanḓa musi vho ni fha miṅwaha miṱanu kana uya nṱha. Zwi vha zwi kho ita uri ni vhe na tshifhinga tsha uri ni kone u badela masheleni aṋu. Hu tshi kha ḓivha na tshifhinga.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱoḓa u ḓivha uri ndi badela masheleni mangafhani. Tshifhinga tshingafhani u itela uri ndi kone u badela zwavhuḓi ndi si na dzi khakhathi.

Ndo vha ndi tshi ḓo mu vhudza uri ṅwedzi u tshi sala u tshi fhela. U tea u vha o ḓisa tshelede nga ḓuvha ḽi kene nahone i tea u vha i na dzi interest nngafhani.

Ndo vha ndi tshi ḓo muvhudza uri mobaiḽi mani ndi vhona unga i thusa u vhea masheleni. Na uri muthu a kone u seiva tshelede yawe zwavhuḓi.

Zwo vha zwi tshi ḓo ṱoḓa uri muthu avhe na app ya haneya heneyo E wallet. Ine muthu u ḓo kona u vha a kho vhona masheleni awe a ne a khou mavhea ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ndi nga humbula uri khamusi hoyo muthu u khou ṱoḓa u fhura muṱa masheleni. Kana u gevhenga muṱa masheleni huna zwithu zwinzhi zwine zwa nga itea. Ngauri zwiṅwe zwithu a zwo ngo ḓa nga ngona.

Athina tshenzhemo ya uri u badela nga baḽuni u muthu u vha a kho to badelisa hani. Fhedzi ndi a kholwa uri i ngavha i tshi badela khwiṋe nahone muthu o thoma a vhudzisesa uri ndi badelisa hani. Zwo itisa hani nga tshifhingaḓe.

Ndinga vha ṱalutshedza uri life cover i ya thusa kha vhumatshelo na nga uri tshiṅwe tshifhinga muṱa u nga ḓi ni laṱa kana wani shandukela. Na balelwa u vha na zwithu zwine zwa ḓo ni seiva vhutshiloni nga ḽa nga ḽa matshelo. U vha na life cover tshiṅwe tshifhinga naho ni muṱuku kana muhulwane zwi a thusa. Fhedzi ni sa dzhie dzi life cover dzi ḓuraho dzine na ḓo badela lwa miṅwedzi minzhi minzhi or dzine na ḓo balelwa u dzi badela.

Muthu u tea u fhulufhela zwithu zwine a zwi shumisa. Nahone muthu u tea u dzula a na fhulufhelo ḽa tshiṅwe na tshiṅwe. Ngauri a si zwoṱhe zwithu zwine zwa ita vhugevhenga.

Ndi nga ita uri iṅwe ya dzi nnḓu ndi hayarise hu dzule vhathu vhavhe vha tshi khou mbadela masheleni ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Ndi hone ndi tshi ḓo kona u vhona uri na ngoho nnḓu dzanga dzi khou tshimbila nga nḓila ya vhuḓi.

Ndi zwa ndeme u nyaga u ḓivha uri ndi ḓo fhedza u badela lini. Uri ndi kone u vha ndi khou ḓivha uri masheleni ane nda vha ndi khou ma badela nga ṅwedzi a vha o itisa hani. Nahone dzi interest dza hone dzivha dzi tshi khou tshimbila nga nḓila ḓe.

Ndo vha ndi tshi ḓo vhudzisa uri tshelede ndi vha ndi tshi khou i badela lwa tshifhinga tshingafhani. Hone ndi tshi khou i badela nga vhugai nga vhugai.

Ndo vha ndi tshi ḓo muvhudza uri life cover i ya shuma. Kha ene muṋe ya dovha ya shumela na vha muṱa wa hawe musi hu na tshiwo. U vha na life cover nazwo ndi zwa ndeme.

Ndo vha ndi tshi ḓo muṱalutshedza uri kha vule account ya bannga. Uri a ḓo kona u saver masheleni awe zwavhuḓi nga ngomu banngani. U fhirisa u dzula na masheleni hayani na nga uri u nga ḓi fhedzisela u tshi khou mashumisa kha zwithu zwine zwi si vhe zwa vhuṱhongwa wa balelwa u saver.

Ndo vha ndi tshi ḓo muvhudza uri kha ṱoḓe life cover kana insurance ine ya vhori a i ḓuri. I ne ya kuvhatedza muṱa wa hawe woṱhe a badele yone. Ngauri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha i ḓo thusa ene na vha muṱa wa hawe.